Ndingathetha ngomoya ophantsi ndithi ndiyabona kukhona apha ukungavisisani kodwa ke ndiqinisekile okokuba wena awubhatelanga. Ukuba ke ndiyambona lo mntu ungabhatelanga uhleli ecaleni kwam okokuba unobundlongondlongo bokuthetha amagama arhabaxa, ndiyathula, ingqondo yam ijongane nolwam uhambo, ndiyeke ibe ngumqhubi ohoyana nale nyewe yokukhanyela kwalo mntu uhleli ecaleni kwam ungabhatelanga.

Izinga lobundlobongela eliphezulu, abaqhubi beelori bangamaxhoba okuqweqwediswa, ukubelwa nondlandlathekiso, ingakumbi ebusuku kwiindawo ezikude eluntwini. Ukhuseleko ezindleleni, iindlela ezingekho semgangathweni, ukukhanya kwezibane zendlela okunganelanga nokungaqhubi ngenkathalo kwabanye abaqhubi nto leyo onokuthi ibeke abaqhubi beelori emngciphekweni. Ukuqhuba ixesha elide, abaqhubi beelori bachitha ixesha elide ezindleleni nto leyo ethi ikhokeleke ukuba badinwe kakhulu kwehle nezinga lokuphaphama.

Kudaleka imisebenzi, ukhenketho ludala umsebenzi kubakhokeli bendawo, kubaqhubi nakubasebenzi beendawo zokutya. Uphuhliso ekuhlaleni, ukhenketho lunganegalelo kuluntu kwicandelo lemfundo, ezempilo namaphulo entlalontle. Ukuphuculwa komgangatho wobomi, ukhenketho kunganegalelo lokuphucula umgangatho wobomi kubantu basekuhlaleni ekuboneleleni ngokufikelela kwizinto ezingcono neziluncedo kwakunye neenkonzo. Ukuxhotyiswa koluntu lwasekuhlaleni, ukhenketho lunganenxaxheba kuluntu lasekuhlaleni ngokubonelela ngamathuba ezoqoqosho nokukhuthaza ilifa lemveli yenkcubeko yabo.

Zizinto ezinjengesikhwama sesandla, isikhwama semali okanye ubhaka. Yimithwalo enjengesutikheyisi kwakunye nezinye iintlobontlobo zemithwalo. Ubunzima bayo imithwalo ingadluli kumashumi amahlanu ee-kilograms. Ukusonga ibhayisekili kuvumelekile njengomthwalo kuloliwe, noxa kunjalo kufuneka ibhayisekili leyo ipakishwe kwikhava yokukhusela.

Ukuqhuba ngobundlongondlongo, ngeeyure zikaxakeka abaqhubi beeteksi baye babe nezimilo zokuqhuba ndlongondlongo ezinjengokuqhubela emsileni wezinye iiteksi, ukungena nokuphuma kwicala labo lokuqhuba, ii-lanes ngabula makhumtsha nokukhwabanisa. Isantya esiphezulu komgqalisela wokuqhuba, ngeeyure zikaxakeka abaqhubi beeteksi baye baqhube ngesantya esigqithisileyo, nto leyo ethi inyuse umngcipheko weengozi ezindleleni. Koku kungxama kwabo abaqhubi beeteksi baye bagqithe ukukhanya okubomvu kwiirobhothi, bangemi nakwiimpawu zokumisa.

Ukulimala okanye ukufa, ukukhwelisa abantu ngokugqithisileyo kusenokwenzeka ngakumbi ukonzakala okanye ukufa xa kunokuthi kwehle ingozi. Ukunyuka kwezinga leengozi, ukukhwelisa abantu ngokugqithisileyo kunokukhokelela ekulahlekelweni kolawulo njengokuqhuma kwamavili, nto leyo enokuthi ibange ingozi. Ukuncitshiswa kweendlela zokubaleka, ukuxinana okubangwa kukukhwelisa ngokugqithisileyo kunokunciphisa ukukwazi kwabakhweli ukubaleka kwimeko yongxamiseko.